Uma kwenzeka isimo esifana nalezi, nanoma ubani angeke ezizwe ejabule, angeke kuze kumjabulise ukuthi uphume nomuntu nizikhiphile kungene umyalezo efonini yakhe. Uzolokhu uzibuza buza ukuthi kazi ubani uthini kuye? Koda kwesinye isikhathi kubalulekile ukuthi ubuze noma ubone uma kuwukuthi umuntu othandana naye seniyazana anifihlelani lutho. So, kuyaye kube nzinyana uma kungena isimo esikanjalo kumuntu othandana naye nizikhiphile.

Ngingay'khethela umculo opholile i-afro pop-u, yonke leyo mculo ekanjalo okuyiyona mculo epholile engenza umqondo wengane wehle, ikhone ukunaka kule nto eyifundayo.

Izindlela zokuxhumana zesimanje manje zilekelela kakhulu ekuthenini abantu bekwazi ukusheshe bexhumane, akusafani nakuqala lapho umuntu wayesenda khona incwadi ngeposi ithathe izinsuku eziningi. Sekuyashesha manje, umuntu usukhuluma naye manje akuphendule manje.

Amadivayisi ahlakaniphile ayakwazi ukuthi uma umuntu enama-goals, uyaye abhale phansi kudivayisi zonke izinto ay'funayo, kancane kancane akhonile ukukwenza uyakhona uyalandela uyabheka. Ngalokho-ke, ayakhona ukuthi asize umuntu ukuthi asethe ama-goals aphinde awalandele.

Umculo kamaskandi iwona mculo ohamba phambili endaweni yase-KZN KwaZulu Natali. Okuwumculo futhi obuye wakhe, ube nemiyalezo eyakhayo kubantu abadala nasentsheni isikhathi esiningi.

Kunabaculi abahlukene abacula izingoma ezihlukene, njengabaculi bakamaskandi isikhathi esiningi banokucula iy'ngoma zothando, iy'ngoma zobunsizwa ikakhulukazi uKhuzani Mpungose. Bese kuba khona abaculi be-gospel, abaculi be-gospel banokucula iy'ngoma zokholo ezivuselelayo uzwe unomuzwa wokuya enkonzweni.

Yebo, zikhona ngiyaye ngasebenzisa umakhalekhukhwini, amadivayisi amasha ukuze ngithole abaculi abasha abakhona, izingoma ezintsha, izindawo ezintsha, kuze kube nama-event. Konke lokho ngiyakwazi ukukuthola ngamadivayisi. Umculo wabo kuyobe kuwumculo omnandi, ngoba umculo wesintu, umculo wobabamkhulu abakhule ngawo.

Kumele aqinisekise ukuthi, akukho ukungaboni ngasolinye kwabantu ku-social media. Kumele umuntu uma ezifakele into yakhe, nabanye abamulandelayo bayilandele koda bengamuhlukumezi ngolimu. Bephathane kahle, belalelane, nobani enze into ayithandayo. Uma bekhomenta ngendlela abakhomenta ngayo angaphatheki kabi.

Amadivayisi amasha angasiza kakhulu ukuthola abaculi abasha ezindaweni ezahlukene nezinhlobo ezahlukene zomculo.